Go tsenywa ga thekenoloji ya fiveG go solofetse go fetola tsela e e dirisang tshedimosetso e e senang mogala ka yone, ka go neelana ka lobelo le le bonako, tiego e e kwa tlase le di kgolaganyo tse di ikanyegang thata. Seno se raya gore batho ba tla kgona go elela dividiyo tsa boleng jo bo kwa godimo, go laisolola difaele tse dikgolo le go dirisa ditirelo tse di mo marung ka tsela e e nang le matswela tota le mo mafelong a tletseng batho. Ditšhono tse diša di ka akaretsa kgolo ya ditoropo tse di botlhale, mafaratlhatlha a tiro e e dirwang kwa kgakala le ditiriso tsa selefounu tse di nang le boitshimololedi.

Fa tshedimosetso ya me e ka felela ka nako.

Ditheko tse godimo tsa data di ka ama gagolo batho ba ba sa sebetseng ka go lekanyetsa phitlhelelo ya bona ya metlhodi ya botlhokwa ya inthanete, dikopo tse dintsi tsa tiro, ditirelo tsa puso le mananeo a katisiwang jaaka di bonwa thata mo inthanete. Fa go sena tshedimosetso e e rekegang, batho ba ba sa berekeng ba ka nna ba kgaratlha thata go batla tiro, go romela dikopo, go nna teng kwa dipotsolotsong tsa mo inthaneteng kgotsa go bona dithuso tsa go tlhoka tiro.

Nna ke dirisa data ya MTN ka kgwedi ke reka data ya diranta di le masome a matlhano. Gonne, ke e dirisa le Wi-Fi ya kwa sekolong, ke e dirisa go dira di assignment tsa me le ditiro tsa kwa sekolong.

Mo kgwedi e e fitileng ke rekile data e leng diranta di le lekgolo gonne, ke dirisitse data e ntsi go feta kgwedi tse di fetileng. Ntse ke e tlhoka gore ke dire dilo tse dintsi go feta ka mokgwa ke tlhole ke dirisa data ka gona. Fa motho a batla go reka data tshwanetse a dirise App ya network e a e dirisang jaaka, MTN, Vodacom le Telkom a tsene ka mo App-ong, mme e tla go fa khoutu ya gore o e lokele gore o fitlhele di diskhaonto.

Ke tla itumelela go nna le tshedimosetso ya twenty gigabyte ya kgwedi yotlhe e lekane go batlisisa, go dirisa media, botsalano, go eletsa divideyo dingwe le go tshwara di mail kgotsa dikopo tsa tiro kwa ntle ga go nna ke tshwenyegile ka go felelwa ke madi. Ke rata gore e tsene ka di one tsa kgwedi nngwe le nngwe, gore ke kgone go simolola seša le go laola tiriso ya me ka go lekana kgwedi yotlhe.

Fa tsala ya me e sa tswa go reka founu mme e batla go tsena mo network e ke e dirisang ke tlo molelela gore a tsenye sim-card go tswa go moapi wa network ya selefounu ya mo selefounung, a tobetse tshedimosetso ya selefounu go ya kwa di setting, network le inthanete, tshedimosetso ya selefounu goba e a e tobeditseng. A reke e ngata ya tshedimosetso ka go dirisa tiriso ya motlamedi, kgotsa go daela khoutu, star, one, two, three hash. Kaaka sekao, o tlhopha thulaganyo ya tshedimosetso e e tshwanelang ditlhoko tsa gagwe fa tshedimosetso e setse e dira, a ka dirisa ditiriso tse jaaka WhatsApp, Facebook go bua le ditsala le ba losika.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa ga ke reke data gonne, fa o reka data kwa lebenkeleng e bitsa thata. Jaanong, ke reka mowa mme mowa o fetola gore o nne data jalo ke boloka madi a le mantsi mme ke thola le di khoutu tsa disikhaonto gore ke gore ke reke data ka tšhelete e kwa tlase.

Ka network e ke e dirisang ya MTN fa o rekile data ya gago ka tšhelete mme e se data e e tlo felang gompieno, kgotsa mo beke e e tlang ee, o a kgona gore o romele tsala ya gago data, le gone o tshwanetse gore a dirise di number tsa MTN gore a kgone go fitlhela data eo. Data eo tshwanetse e nne data e e dirisetswang dilo tse tsotlhe e sa nna data e e dirisetswang di App tsa go bua le ditsala kgotsa balosika jaaka WhatsApp, Facebook kgotsa TikTok, tshwanetse e be data ya inthanete.